Ndiyazi ukuba kunzima kwaye kuyatyhafisa ukungaphumeleli kumdlalo kodwa ndifuna ukukukhuthaza ungayeki ukudlala ibhola yesandla ngenxa yokungaphumeleli okanye yokuphumelela. Ubomi abunanto imalunga nokuphumelela kuphela kodwa kukuba usoloko uzama ufunda kwaye uphucula izakhono zakho. Ukudlala ibhola yomnyazi kukunceda ufumane iitshomi, uphucule impilo yakho kwaye ufunde ukusebenza neqela. Iimfazwe kunye nokuphumelela zonke zinxulumene nokukhula kwakho njengomntu nomdlali. Qhubeka uzimisele funda kwimigqibo yakho kwaye ukhumbule ukuba abaphumeleli bokuqala ngabantu abaphumelela kamva, ndiya kukholelwa kwaye ndiyazi ukuba unako ukuphumelela.

Ukukhuthaza imidlalo okanye izinto abantu abazithandayo kwimidiya yoluntu kunempembelelo entle kuba kukhuthaza ubuchule kunye nokuqalisa izinto ezintsha, kunceda abantu ukudibanisa nabanye abanomdla ofanayo kwaye kuyakhuthaza abanye ukuba bazame izinto ezintsha. Oku kwakha uluntu apho abantu bexhasa kwaye bakhuthazane nto ebalulekileyo empilweni yengqondo. Ukubonisa imidlalo okanye izinto abazithandayo kungavula amathuba okufunda, ukudibana nabanye kwaye ngamanye amaxesha kungatshintsha umdla ube ngumsebenzi okanye ishishini elincinane. Ngamafutshane kukunceda abantu bazive bekhululekile kwaye benelisekile ebomini babo.

Oyena mdlali endimthandayo kwirabhi nguCheslin Kolbe weqela laMabhokobhoko kwilizwe loMzantsi Afrika. Ndiyamthanda kuba unesakhono esimangalisayo sokudlala, ukhawuleza kakhulu kwaye unamandla okwenza izigqibo ezikhawulezileyo emdlalweni. UCheslin uyakwazi ukudlala kwiindawo ezahlukeneyo kwaye uhlala esenza izinto ezinjalo nezothusalo kwiqela lakhe. Ukuzimisela kwakhe, ukunyamezela kwakhe kwiimeko ezinzima kunye nomoya wakhe wokudlala ngentliziyo yonke kwenza ukuba ndibe ngumlandeli omkhulu wakhe. Ukongeza, ukunyamezela kwakhe kunye nomonde wakhe kumenze waphumela kwiimeko ezininzi nto ethi ikhuthaze abantu abanintsi ukuba bangayeki nangona kukho ubunzima. Ndiyazingca ngokuba ungumlandeli kaCheslin Kolbe.

Njengomntu othanda ezemidlalo, ukudlala imidlalo kundincede kakhulu kuphucula izakhono ezibalulekileyo zobomi eziza kundinceda kwikamva lam. Imidlalo ifundisa umsebenzi, ukusebenza neqela, ukubambisana nabanye kunye nokuthetha ngobuchule ubufunekayo ukuze kufikelele kwiinjongo. Ikwafundisa ulawulo lwexesha, ukuzimisela kunye nokunyamezela xa ujongene neengxaki. Ngokudlala imidlalo ndifunde ukuba ukuphumelela akuyi kuba lula ngaphandle komzamo ongaphieiyo kunye nokuzinikezela. Le mikhwa le mikhwa indincede nakwezinye iindawo zobomi ezifana nemfundo kunye nomsebenzi. Ukubaluleka kwemidlalo kubantu abancinci kukuba bayakwazi ukufunda esi sakhono kusengxakini, oku kubenza bazilungiselele kakuhle ubomi babo.

Xa ndandise ngumntwana ndandidlala imidlalo eminintsi esikolweni ngakumbi ibhola yomnyazi kunye nebhola ekhatywayo. Ndandidlala njengesenta kwisikwadi sam, into endandiyifuna ukuba ndibe nekhono lokusebenzisana neqela, ukwenza izigqibo ezikhawulezayo kunye nokulawula umdlalo. Ukudlala imidlalo kwandinceda ukuba ndibe nomzimba osempilweni kwaye ndifunde ukubaluleka kokuzimisela kunye nomsebenzi. Kwaye imidlalo yandinika ithuba lokufumana abahlobo abatsha, ndifunde ukuzimela kwaye ndiphucule ukuzithemba kwam. Ezi zakhona zazingeyo ngumdlalo kuphela kodwa zandinceda nakwezinye iindawo zobomi njengokufunda kunye nokusebenzisana nabanye ngexesha lezifundo.

Mntwana wam othandekayo, ndiyakuva xa uthi awunazo izihlobo kwaye ndifuna ukukuxelela into ebalulekileyo, ukudlala ibhola ekhatywayo kunye nabanye abantwana kunokukunceda ufumane abahlobo abatsha. Xa udlala neqela niyalana, nixoxe kwaye nisebenzisane ukwenza umdlalo uhambe kakuhle, oku kunika ithuba lokwazi abanye, ukwabelana ngamava nokwakha ubuhlobo obuthembelekileyo. Ukudlala kunye nabanye kukunceda ube nesibindi ufune ukuthembela kwabanye kwaye ube yinxalenye yomphakathi. Ndikhuthaza ukuba uzame ukudlala kunye nabanye kuba abantu abanintsi banokukuthanda kwaye benze ubuhlobo obuhle nayo ngexesha lokudlala. Ndiyakukholelwa ukuba uza kuba nabahlobo abaninzi kakhulu xa ungena kwiqela,